Okokuqala isinyathelo okungamele ngisithathe ukubazisa mayelana nalolu hambo, ngibazise nangayoyonke imininingwane yendawo engilibangise kuyo nomlingane wami. Ngenze isiqiniseko sokuthi sihlala sixhumene kuzo zonke izindlela zokuxhumana ezikhona esikwaziyo ukuzisebenzisa. Sibanike nemininingwane yakhona kule ndawo esilibangise kuyona ukuze bezonza inqubo khono ukubheka ukuba sifinyelele kahle yini endi siphephile yini lapha esikhona.

Lesi simo kungamele kugxilwe kakhulu ekwenzeni inqubomgomo, kubekwe imigomo nemibandela ekusentshenzisweni kwe-inthanethi. Lokhu kungawusizo kakhulu kulaba abaxhaphaza abanye kwi-inthanethi. Lokhu kungaba uhlelo oluhle kakhulu olungasetshenziswa kakhulukazi yibo abaphathi bazo lezi zinkundla ezisetshenziswayo ku-inthanethi ukuba babe nemigomo nemibandela eyimvimbela yokusetshenziswa kwezimo zokukhuluma ezihlukumezayo.

Uhlelo lwezinkundla zokuxhumana ilona manje eselungungqa phambili ekuvezeleni abantu amakhono akho kanye nemisebenzi yakho. Njengonjiniyela-ke engingakusebenzisa ukusebenzisa izinto zami engikwazi ukuzenza kanye nakho konke engikusebenzisa engifisa ukukukhangisa kubonwe izwe lonke. Ngingasebenzisa uhlobo lwe-ephu ezokwazi ukukuvezela abantu umsebenzi engikwazi ukuwenza kanye nenani. Kube khona konke abafisa ukukubona ngomsebenzi wami okufana nemininingwane, izinto engizenzayo, kanye nakho konke okudingekayo ukuze bakwazi ukuxhumana nami uma befisa ukwazi kabanzi ngezinto engizenzayo.

Uhlelo lwezinkundla zokuxhumana ilona olusetshenziswa kalula uma ufuna ukuxhumana nezithameli noma ufuna ukuxhumana nezwelonke okubandakanya wona umphakathi. Engingakwenza ukuya ku-inthanethi ngiyoveza konke engifuna ukukuveza mayelana nami njengomculi nosuku engizobavakashela ngalo ukuze sizokwethula konke engifuna ukukwethula. Izithameli ziyangazi ukuthi mina ngisebenzisa luphi uhlobo lokuxhumana nabo uma ngidinga ukudlulisa okuthize. Ngingenza isiqiniseko sokuba imithumelo yami iyafinyelela kwimiphakathi engihambelayo ngisebenzisa yona indlela ye-inthanethi noma izinkundla zokuxhumana.

Okokuqala kungamele axhumane nabaculi benze isivumelwano sokwethula kwawo umculi ukuze kuzoba nohlelo oluthize lokwethula umculi ongeke lumfake engcupheni yokumangalelwa. Uma engaxhumana nabaculi bawo umculi lo azowethula esiteshini somsakazo kungaba lula kakhulu uma kunesivumelwano phakathi ebese esebenzisa uhlelo lwama-mix tape okuzoba yizona ezizokwazi ukwenza uhlelo lakhe luzwakale luwumculo owehla esiphundu olalelekayo.

Ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngokusebenza kujwayele ukuba yinto evamile esikhathini samanje ukufinyelelisa umnyalezo wakho mayelana nomumsebenzi owenzayo kuzwelonke. Kodwa-ke uma kunabantu abaqokiwe awusebenzisi izinkundla zokuxhumana ungasebenzisa ucingo, amaselula foni, kanye nezinkundla zokuxhumana ezixhumana nabantu abaqokiwe kuphela. Kunezinye zezimo zokuxhumana eziphathelene namaselula phone ezikhokhelwayo. Laba abasebenzisa izingcingo ngokuxhumana nabasebenzi abaqokiwe bajwayele ukuba kube nenani abalikhokhayo nyanga zonke.

Lokhu kuvela njengento okungathiwa kubi kuhle ngoba abakhiqizi or abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana mhla bethathelwa indawo bazophuca isinkwa etafuleni, ngoba nabo kuwumsebenzi wabo lokhu ukukhiqiza izinkundla zokuxhumana. Indlela nabo abathola ngayo okuya ephaketheni. Mhlazane bephucwa kona koba yinzuzo kubantu ngoba lolu hlelo lwama-AI luqukethe ulwazi olunzulu kakhulu ongeke liphume emqondweni womuntu ongumkhiqizi. Lokhu ngithi mina kubi kuhle.